Tlhapi ya tuna ke tlhapi e tshwasitsweng metsing ya nkuwa e iswa factory-ing ha e fihla factory-ing ya buwa ya phehwa ha qeta e pakelwa hara makotikoti ke tlhapi e monate ka ho fetisisa ditlhapi tse ding.

Rapolasi o tlameha ho hlokomela diphoofolo tsa hae di tholang meriana e fapafapaneng e thibelang dikokwanahloko o di fa metsi le hore hape a dife letswai le hape o tshwanetse a hlokomela hore dijo tse a di fepang tsona di ka ho latela maemo a lehodimo. Ho na le dijo tse diphoofolo tse di jang ka nako ya mariha. Ho na le dijo tse leng hore diphoofolo di ya di ja ka nako ya hlabula e leng tsona tse kgonang hore di-maintain bophelo kapa shape ya phoofolo.

Ho ritela jwala ba Sesotho o hloka phofo ya papa ya poone, mabele le mathombo o ritela o di kopanya kaofela hara bucket ka metsi a tjhesang a belang haholo o bo di kopanya o etsa ntho e ka motoho o be o tshela metsi a batlang hore o kgone ho fola o di kwaela ka kobo tsatsi le hlahlamang ho tla tswa ho boetse ho bo betse ke hona o bo phehang ka ntle mollong o besa mollo ka hara pitsa o pheha o etsa motoho. Ha o qeta ho etsa motoho wa bo fodisa ebe wa ho homela ka mothombo ha o qeta ho homela ho beha hape letsatsi tsatsi le hlahlamang le wa bo tlhotlha jwale e se le jwala bo felletseng ba Sesotho.

Ho ya ka mefuta ya batho hona le batho ba phelang ka ntle le lebese ho na le ba bang ba phelang ka lebese. So, ho wa fapana ha hona karabo e nepahetseng, e tobileng. Ho na le ba phela ntle le lebese hona le ba kgonang hore ba phele ka lebese fela.

Ho boloka dipeo tsa hao o tlameha ho di boloka sebakeng se hlwekileng. E kaba hara skhaftin kapa o di omise letsatsing hore di ome o etse bonnete ba hore peo ya hao ha e fumane mongobo bona e ka fumana mongobo o tlo qala ho mela e tlabe ele hona e qalang ho senyeha hape ho ithibela hore e senyehe. O ka mpa wa dilema o di kenya mobung hang hang.

Ee, ho bohlokwa hore o kenye dijalo tsa hao insurance-ng hobane ho latela maemo a lehodimo ao re sa tsebe a ka tswa a le jwang. Ha o ka etsahala dipula di na ka matla kapa wa ba le tshenyeho kapa hwa ba le shortage ya metsi o be le hore dijalo tsa hao di ya shwa empa ha o di bolokile insurance-ng le ha o ka hlahelwa ke koduwa ya hore o senyehelwe insurance e tla kgona hore e o patale hore o kgone ho lema hape.

Batho ba Afrika Borwa haholo batho ba batsho ha ba fuwe monyetla o lekaneng le wa batho ba e leng barui kapa bona e leng Makgowa. Batho ba batsho ha se ngata moo o ka tholang motho e motsho a nang le polasi e kgolo e ba polasinyana e nyenyane hobane batho ba eleng ba ruta hape ba leng makgoweng ke bona ba kgethwang ho feta batho ba batsho hobane ho nahanwa kapa ho thwe ke bona batho ba nang le tsebo e ngata ho feta batho ba ba tsaka tsa temo.

Rapolasi o tla tlameha ho kena sekolo a lo ithuta haholwanyane ka agriculture haholo ho tloha mehlapeng ya dikgomo o tla tlameha ho ithuta hore ke eng se kgomo e se hlokang hore e tle e ba ne le bophelo bo botle. Jwalo ka dijo tse a tshwanetseng ho di fepa dikgomo tsa hae meriana e thibelang dikokonyana kapa tsona dikokwana ho dikgomo a ithute hape le di-temperature a e dimatlafatsi tse kgomo e di hlokang a leng dijo haholoholo tse a tlameha hore a fepe le dikgomo tsa hao hore di dule di matlafetse. So, rapolasi o hloka hore a lo kena sekolo a batle tsebo e fetisisang ka ho hodisa mehlape ya dikgomo.

Ho latela ka moo ke tsebang kapa ho utlwa ka ha ho tluwa tabeng ya dipolasing. Ha ke soka ke kopana kapa ke utlwa ka polasing kapa ke utlwa ditaba mo ho thweng. Ee, ho na le tshwaro e mpe ya ba sebeletsa.

Naha eo mmuso e fang batho ho latela maemo a naha kapa komello e naheng eo. Batho ba e sebedisa ka tsela e nngwe hona le hore ba e etse polasing. Ba ka nna ba aha matlo kapa ba bula dikgwebo tse ding tse sa hlokeng hore ise lefatshe temo kapa hona ho rua hobane o latela komello oo ba kopanang le ona le naheng eo kapa lefatsheng leo.

Ha o na le serapa se leng sa o lema ho ya ka tekano ya hao e leng hore ha o iphumane o sebedisitse tjhelete e fetang tekano ebile o tseba hore o latela temo ya hao o sa so o tlo thola tjhelete e ka kang.

Ho bohlokwa hore ngaka e hlahlobe dikgomo hangata selemong hobane ho hlahlobeng wa dikgomo. Ngaka e ka fumana kapa hona hore e kgone ho thibela dikokwanahloko tse diphoofolong ka nako e sitana le hore di se ke tsa hlahlobo hang. Rapolasi enwa a ka iphumana a lahlehetswe kapa hona a e a lahlehetswe ke dikgomo tsa hae e leng mo teng a tlabe a lahlehetswe ke tjhelete e ngata ho feta eo a tlabeng a e ntshitsweng hore a patale ngaka e hlahlobe dikgomo.

Malome o tlameha ho ikopanya le ba le ditsibi kapa dihlopha tse sebetsang ka tsa temo ba ba hlalosetse lebaka la hae mme a bafe ntho e ke tsebang ka ho re ke business proposal re temo e a e batlang e tlo mo tswela molemo jwang ebile le tjhelete o hloka tjhelete hore re batle ba tsebe ho mo thusa.

Lebaka la hore dijo tse badudi kapa batjhaki ba di jang mona bodulong ba ka di tswa serapeng sena sa ka ke tse lengwang ke nna. Tjhelete e sebedisitswe moo ke ya ka hape lebaka le etsang hore ba je dijo tse tswang serapeng sa ka ke hobane ke ho fokotsa theko e hodimo ya dijo e ka di fumanang ka tsona dishopong shopong. So, ho betere ha ke re nka dijo serapeng sa ka hona le hore ke di late shopong hobane shopong ke tla di fumana ka theko e hodimo haholo.